Imibuzo enjena iyachukumisa kakhulu, ichukumisa izazela. Into endinomdla kuyo ke mna ke kukuthi abantu basetyhini uba bangabandakanywa ekuthathweni kwezigqibo, bangagqityelwa, bakwazi ukuba khona kwiikomiti zasekuhlaleni, koomasipala esikubo ukonyuka ukubheka phezulu. Bafundiswe abantu basetyhini ngemfundo neenkonzo yempilo elungele bona. Baqiniseke zonke izibhedlele ezinemveliso yabasetyhini, iinto ezifana nee-pads okanye ii-sanitary towels, zonke izinto ezinjalo. Ukuxhasa impilo nengqondo kuvulwe iindawo zokufumana iingcebiso, umzekelo ezifana ne-counselling ngokwasemzini. Ukhuseleko nokulwa nobundlobongela xa sithetha nge-GBV, soloko kusiza abasetyhini. Imfundo, baphuhliswe abantu basetyhini babe ngoosomabhizinesi. Zininzi ke izinto endicinga uba zingenziwa ukuncedisana nabo.

Bakhona abantu endibaziyo abaphangela kwiindawo zokwakha kodwa ezimayini abekho abantu endibaziyo abaphangela khona. Ngokomthetho bekumele uba bafumana ukhuseleko olukhulu. Kangangokuba bekumele uba bafumana izixhobo zokukhuseleka, uqeqesho i-safety training, uvavanyo lwezempilo, ukhuseleko lwezixhobo zokusebenza. Kodwa ingxaki endiyibonayo mna yintokuba inkoliso yabo bayaye bangabinazo izixhobo ezaneleyo abathi bazinxibe xa beyophangela. Bayoyikiswa okanye bayaxhatshazwa ngabasebenzi babo, izifo ezithi zivele emsebenzini ezifana nooma-TB ngoba kaloku basebenza ngodaka, besebenza nangento eziqhumayo, ukungaphathwa kakuhle kakhulu zezinye izinto ezibangela ukuba babe abahoyakali.

Abafana abaninzi babalekela kwiziyobisi notywala ukuze bakhulule uxinezelelo. Ndicinga mna into yokuba kukungaphangeli, kukungabi nasidima kumakhaya abo ngenxa yoba bengaphangeli. Kaloku ixesha elininzi soloko abantu abangamadoda sibabona njeengentloko zekhaya. Xa umntu engazisi mali ke ngoku, loo nto imenza azibhubhise ngotywala. Kukungabi nasidima ekuhlaleni, ufike besetyenziswa nje nakanjani na ngoba kaloku akaphangeli aba bantu. Nendlela ke, zininzi neendlela zokunxiba, indlela umntu anxiba ngayo ngoba kaloku akanamali, akanantokwenza. Ezo nto kumntu ongumfana zimthatha zimbeke isidima sakhe phantsi, anyanzeleke ke omnye ahambe ayozibhubhisa ngotywala. Nto leyo ke ebangela uxinezelelo ebafaneni.

Mna andivumelani nento ethi ukukhulelwa komfazi yimbopheleleko yakhe yedwa. Kaloku ukuba nomntana emtshatweni kuchaphazela omabini amaqabane. Yinxalenye ke ngoku yabo bobabini ukuthi baxakeke ngomntwana ozayo. Umntwana, umzekelo inkosikazi uthwala umntwana amgcine esibelekweni, iba luxanduva lakhe ukuba umntana uphila njani. Into ebalulekileyo ke ngoku umyeni uxanduva lakhe kukuthi axhase, akhathalele inkosikazi yakhe ngeli xesha asabelekileyo umntana wakhe. Ngamanye amazwi ukukhulelwa akufanelekanga kujongwe njengomthwalo womfazi yedwa ngenxa yokuba nguyena uthwala umntwana, indoda nayo inayo indima ebalulekileyo ekuxhaseni, ekuthatheni izigqibo kunye nasekulungiseleni ikamva lomntana. Enkosi.

Andifuni kuphosisa, andinayo into endicinga uba kwendakhe ndazixelelwa ngugqirha yayisisimo sengqondo. Nendlela endandiziva ngayo apho ndathi ndaqonda khona ukuba ayifuni mayeza ukuze inyangeka nangona yena wayibona njalo, mna yayingeyiyo loo nto leyo. Into enye endandiyixelelwe yintoba ndandinee-fibroids esibelekweni, yayingafuni tritimenti ke leyo into, yayingafuni nto. Yayifuneka nje ukuba ndidilishane nayo kunye nogqirha wam. Yayingeyonto isa engqondweni, yayiyinto nje eyayisiza emzimbeni wam. Enkosi.